Mo bophelong byaka ka namela sefofane gobane a ke so travel-e ke sale o monnyane mara ka tshepa gore 'tsatsi le lengwe he ke se namela gore tla re ke ya ha pele pele ke utlwa monate go monate go tsamaya ka sefofane and then go bona fatshe dilo tse ntšhintšhi.

Ga ke tshabe sefofane mara toro yaka le nna ke gore ka 'tsatsi lengwe ke tlo nyaka go namela sefofane ke ye Cape Town, ke ye Durban, ke ye di-city tse dingwe tsa ko Dubai, ke ye Amerika ko bona mafatshe a mangwe gobane go namela sefofane ka tshepa gore gwa thabisa and-e se monate haholo ga ke tshabe go namela sefofane mare nka rata go se namela.

Gore a tsene sa go ya Nigeria tshwanetse a dire plane ticket-e, flight ticket-e ya gore a kgone go tsamaya a tsoge vroeg a fitlhe ka nako gore sefofane se sa mo sia a tsamaye a ye airport-e kwa difofane di nnang teng a tsamaye a ba bontshe di-ticket-e tsa hae gore a kgone go namela sefofane a kgone go tsamaya.

Bese e sharp-o, e bonolo e tsamaya sentle di tseleng tse tsotlhe gobane ke a e rata e na le space se se ntšhi e na le nako e tsamaya ka nako, e fitlha ka nako. Gore ke sa e rate ke ka lebaka la gore nako e nngwe e batho e tsamaye e sa tshwara batho ha e emele motho.

Karata eo e botlhale ga go na gore e ka timela e bonolo o e kry-a ga bonolo o kgone go e baya pila e sa timele and-e e thusa le gore ha e sa tshwana le lepampiri la kgale so yona e bereke thata karata e botlhale e thusa batho gore ba kgone go e baya ka mo di-purse-eng.

Batho ba ba dibese ba thusa ka gore ba kgone go bua le wena until o ya leeto la kwa o fitlhang ba go fa di nnete tsa bophelo, ba make-a sure gore bese ge e go bese e tsamaya lwena ba make-a sure gore batho ba ka beseng ba jele or-e ba sharp-o or ba siame.

Dikotsi tse di diragalang ge batho ba dibese ba ile di-strike-eng ke gore batho o tla kry-a ba sena tšhelete ya go namela taxi ge ba se na tšhelete ya go namela taxi tlamile ba ile go batla tšhelete gore ba namele taxi gobane dibese di ile strike-eng and-e ge di ile strike-eng ga di sebetse so batho ba bantsi ba amega gobane bese ga di sebetse so batho tshwanetse ba tsamaye ba ilo palama di-taxi ka tšhelete e ba senang yone.

Hobane bese e tsamaya e tseya batho di-bus stop-ong tse e tsamaya e tsaya batho so bese ga gona gore e ka emela motho e emela motho fela ha e mmona, ha e sa mmone ya tsamaya ya mosia gobane ga e mmone so bese e tsamaya ka nako e tlileng gore e late batho kwa le kwa ba kgone go fitlha kwa ba yang.

Sale ka ke bese gobane sa le ka tsoga e seng ka nako gobane gore ke tsogile late ga ka tsoga ka nako e tlileng bese ka yona so bese e ya tsamaya go ba ka tshwanela ke gore ke tsamaye ka taxi hobane ne ke robetse ka nako e ne tshwanetse ke tsoge ka yona ke tlhape ke kgona go itukisa gore bese e tlo kgona go ntsaya gobane a ka tsoga ka nako bese e .

Azanka bophelong ba ka ka nna le ditshupetso tsa dibese le maitemogelo a gona gobane nna sa le ka tsamaya sentle ka dibese azanka di a nsokodisa kwa ne ke yang teng di ne di ya gona e be di nshiya mara byalo azanke ka ba le ntho e byao.

E raya gore go na le kwa dibese di tsamaya gon, a go na le kwa dibese se di tsamayeng go na le tsela ya dibese tse dibese di tsamaya tsela ya tsona go na le tsela e e sa tsamayeng dibese e be le ya gore ke ya dikoloi tse nnyane fela.

Ha nnyane ha nnyane mo Aforika Borwa dibese ke gona di re di a bowa gobane a be di le strike-eng, di-taxi di fisitswe, dibese tse ntšhi so dibese nou di a bowa and then mefuta futa ya bereka and then e thusa ka dilo tse ntšhi gobane taxi ya tura and-e bese yone e affordable.